Engikucabangayo, abazali akumele bakhethe izingane zabo abalingani noma abantu abazobashada. Into engiyicabangayo umbono wami uthi, uma abazali kubi uma abazali nabalingani bengazwani. Kubi futhi abazali mebengazwani ney'ngane noma abantu laba esisuke sizoshada nabo esikhethela bona thina. Kepha kukona konke umzali nabalingani, ngoba bayabazali abazali bobawu-two, kumele behlise imimoya kwiy'ntweni abay'zwayo nabangay'fisi ngaloyo muntu loyo. Behlise umoya ngoba ingane yabo isuke imthanda noma bethandana. Bona okwabo ukuthi bathande nabo la ekuthanda khona ingane yabo. Mase beyasaphotha, baphe basaphothe balekelele, baxhase. Ngicabanga ukuthi ikona.

Imizwa engifikelayo lapho kucabanga khona ngezinto zendabuko ezisendlini ezithathelwa iy'ndawo ezinye zesimanje. Ziningi kakhulu izinto zasendlini zendabuko ezithathelwa indawo ezinye zesimanje, ziningi kakhulu. Kanti futhi lokho kubulala amasiko ethu, kubulala indlela esikhule ngayo nendlela esicabanga ngayo.

Imizwa engaba nawo ekhaya ngikhuliswa, coming of age, ngangiziqhenya ngizigqaja ngokuthi ngifikile kulesi sigaba. Umuzwa.

Indima yobuchwepheshe ekunqobeni izithiyo zolimi kanye namathuluzi nezinkundla zakhona. Kukhona ama-ephu, kukhona u-Google la ofike useshe khona ufike ubheke khona mayelana nezolimo. Ungafisa noma ngabe iliphi ulimi olifisayo uyalithola khona. Kanti futhi amanye ama-ephu iy'nkundla la othola khona izilimi ezahlukene. Uma ufuna ukwazi into ngolimi oluthile, uyakwazi ukuthi ubheke kuleyo ephu leyo, uthole. Noma ku-Google uma ufuna ukwazi into ngolimi oluthile uyakwazi ukuthola lapho ku-Google.

Engabe izizukulwane ezincane zizizwa zikhululekile ukukhuluma isiZulu phambi kwabantu noma emsebenzini, kungani? Yebo bazizwa bekhululekile uma esikoleni befunda isingisi, ekhaya mele bafike bakhulume isiZulu. Noma bafundiswe ukuthi bakhulume isiZulu uma besekhaya. Ukuze bezozizwa bekhululekile la beqhamuka noma behlangana nabantu khona bekhuluma isiZulu. Kanti futhi kubalulekile ukuthi ukhulume isiZulu njengolimi lakho, futhi ungumZulu.

Linamthelela muni kubuZulu ezindaweni zasemadolobheni. Ezindaweni zasemadolobheni kukhulunywa kakhulu isiNgisi noma ezinye izilimi noma isiBhunu. Uke uzizwe engazuthi awamukelekile noma uzizwe engazuthi awu abakuzwa ngoba ukhuluma isiZulu. Ugcine usukhuluma isiNgisi noma isiBhunu noma ngabe iluphi ulimi olunye ulimi olaziyo. Ngenxa yokuthi ufuna ukuthi bakuzwe noma ngoba usazi ulazi lelo limi, ukwazi ukuzwa ukuthi ukuzwa nokulukhuluma. Kona kubalulekile ukuthi wazi ezinye iy'limi kodwa ungakhohlwa ulimi lakho ozalwe nalo.

Ngeke ngizizwe kahle uma abazali bami bengitholele umaqondane, kodwa uma bengiphoqa ngingacela ukuba ngihlangane nalowo maqondana. Uma inhliziyo yami ijabula noma ithokoza uma imubuka emehlweni. Nokuzwa indlela akhuluma ngayo, nokuthoba kwakhe. Uma ngihambiselana naye, umoya wami uhambiselana naye, ngingaqhubeka nokuthi ngithandane naye. Uma ngingahambiselani naye ngingazizwa kahle eduze maduzane naye ngingase ngingacela ukuhoxisa.

Izindlela zokupheka zingangashintsha zithuthukiswe kodwa zingathuthukiswa ngokupheka ngokusebenzisa izinto zokupheka. Njengokuthi kudala kwakusetshenziswa umlilo kuphekelwe phansi, manje sekuphekelwa ezitofini zikagesi okwenza ukuthi kusheshe. Kanti kudala kwakuke kuthathe isikhathi ukubasa umlilo, ulinde uze uvuthwe kahle, ushise kahle mase ufaka ibhodwe lakho. Kanti manje usuvula isitofu, one isitofu, mase kuyabila kahle kuphekeke kahle kodwa akungashintsha.